I-biltong, usika inyama yakho yenkomo uyenze , uyisike ibhitye emva koko ugalele izipayisi zakho kunye neviniga and then uyomise.

Ukuba bendiyintloko bendizafundisa ulutsha ngezolimo ndibaxelele nangendlela ulutsha ephumelela ngakhona kwezolimo. Ndibafundise nendlela yosebenzisa itheknoloji kwizinto zolimo.

Izityalo zasendle zinegalelo elikhulu ekutyeni kwezempilo kwaye zifumaneka lula.

Into eyenza kube nzima ukutyala iminqathe ngumhlaba onamatye. Umhlaba weminqathe funeke ube ngumhlaba olungileyo for ukutyala, namanzi funeka ifumane amanzi oneleyo. Phinde enye into eyaphinde yenze kube nzima ukutyala iminqathe zizinambuzane kunye nezifo.

Ukuze inyama ingakhawulezi ukubola funeke ipakishwe kakuhle kwiiplastiki ezikhethekileyo, ifunxwe umoya angabikho, ifakwe, ifakwe kwindawo ebandayo.

Imicelimngeni yokufuya iinkukhu, iinkukhu ziyathanda uba nezifo. Ziyathanda iinkukhu ukuba nexabiso eliphezulu ukuzigcina, ukuzifuya, ngoba kufuneke uzithengele ukutya kwazo. Kuzawufuneke weer uzibeke ube uzakhele indawo ekhuselekileyo ukuze zingakwazi ukutyiwa nangezinye izilwanyana ezinobungozi.

Into engandihlupha ingaba kukoma komhlaba nokungakhuli kwezityalo ezi ndizobe ndizityalile.

Batshana, xa nisecaleni kweegusha hlalani nixolile ningaxhumi okanye nigijime phakathi kwazo. Musani ukuzama ukuzibamba okanye ukuzikhwela kuba loo nto ingabangela ukuba zikhalale zibhijele nize nonzakale. Phulaphulani xa ndisithi phaya aninako ukuya okanye kufuneka nimile, kungenxa yokuba ndiyabona into enokuba ingayingozi. Xhobani ngempahla efanelekileyo, nezihlangu ezivalekileyo, ijezi kunye nempahla enokumelana nodaka okanye inkalakahla.

Ukusebenzisa iirobhothi zenza umsebenzi abe lula and akhawuleze.

Ndicinga zinganceda ekubaleni imfuyo and zinganceda nasekunkcenkcesheleni izichumiso okanye amayeza kwizityalo, nasekukhuseleni zigade imfuyo.

Izicwangciso ezinokuthi zixhase abelimi zizicwangciso zokuba bafumane imfundiso ngokuphatha, ngokuphatha ishishini lokulima bafumane nenkxaso yezemali ukuze bazokwazi ukuthenga izidomo okanye loo nto bazawube, bezawube beyifuna ukuyithenga apha kweli shishini lezolimo.

Ukulima iitabile inokuba lula xa unomhlaba olungileyo, imozulu elungileyo kunye nokukhathalela okuphakathi. Kodwa kunokuba nzima xa kukho izifo, izinambuzane okanye imvula egqithisileyo.

Nangona kukho abavelisi abanintsi, indlela endiza kulima ngayo, umgangatho, iinkonzo kunye nokuzibophelela kumthengi zizinto ezenza ndikholelwe ukuba umdiza wam iswekile uza kuthengwa. Abathengi abafuni kuphela inani bafuna umgangatho, intembeko kunye nendlela engcono yokufumana imveliso.

Imifino eye ilungele imo yezulu yasehlotyeni ngumbona, yitumato, yipepile, yilethasi neembotyi ezi-green.

Nangona imitshini yale mihla yenza umsebenzi ube lula kwaye uphumelele ngakumbi, ibangela inxeba kwiintswelo zomsebenzi. Ukuba asiniki abantu aphulukene nomsebenzi amathuba amatsha okuziqhelanisa, oku kunokunyusa indlala, ubuhlwempu kunye nokungalingani kwezoqoqosho. Ngoku ke sifuna ibhalansi phakathi kobuchwephesha obuphezulu kunye nokugcina isidima somntu emsebenzini.

Ndingamcebisa umakhulu ukuba makathengise amaqanda koomakhelwane naphaya ezimakethini.

Kongeze kwinto yokuba naxa kushota ngento apha phakathi endlini besikwazi ukuya egadini sihambe siyovuna khona sikwazi ukupheka. And kwakuncede nento yokubana noba umhlali ufuna loo nto, ucela loo nto for ukutya naye besikwazi ukumnika okunye sikuthengise.

Ukuze uphuhlise ezomnotho phaa kulaa, phaa kwezaa lali and ukwazi ukususa ikati eziko kwiifemeli ezi zityalayo.

Bangazuza ukukhulisa ishishini ngoba ulutsha lunemibono emitsha yaye futhi banezakhono zeteknoloji.

Xa amanzi egcwala kakhulu emhlabeni ingcambu ayifumani moya.

Ukunqaba kwemvula kwenza umhlaba wome, izivuno zingakhuli kakuhle ezinye zife.

Izinambuzane zizintlobo ngeentlobo, enye yazo ziimpukane zeziqhamo. Ukukhusela iziqhamo ndingasusa zonke iziqhamo ezibolileyo ukugqiba kwam nditshize ngesikhuselo esiza kukhusela iziqhamo ezo zingabolanga ukuze zingatyiwa zizinambuzane.

Ingenelo kukunciphisa ukuxhomekeka kwimarike, kukuhleli nje unokutya okusempilweni useyive nemali.